Koloi ya poraefete e molemo ka tsela ya hore o ka kgona ho robala, ho ja seo o se batlang ka nako eo oe batlang and-e hape le leeto le eba bobebe hobane feela ha ona moo koloi e tlo emang teng. Le tsamaya straight-e feela, mme ha wena o feel-a fore o batla hore koloi e eme, o etse se itseng, sa hao ke ho bolella mokganni. Ho tshwanakaka le ha ele wena moeti wa bohlokwa ka hara koloi, mme seo o se batlang o kgona hore o se bolelle le moqhobi wa koloi. Di molemo haholo tsena kannete hobane wa lokolloha.

Eya, ke dumela hore batho ba seng ba hodile ba tshwarwa hantle dikoloing tsa baeti. Hobane nna mo ke dulang teng, ba tshwarwa hantle, re a ba hlompha. Ha motho a moholo a kena ka koloing, e ne ho bonahala hore moo wena o dutseng teng ke moo yena a ka dulang a lokollohile. Ke ntse ke le ba bang ba bana ba tlohang setulong ho etsa bonnete ba hore motho a moholo o dula hantle. Ho ya ka nna, ke a dumela e ne ke dumela hore le bohle baahisane ba dulang le nna moo ba ka dumela. Batho ba baholo ba ntse ba hlomphuwa le letsatsing la kajeno, e ne ba ntse ba tshwaruwa hantle dikoloing.

Sena ke ka lebaka la hobane e tlabe e nka leeto le letelele, e ne sena se etsuwa hore batho ba tsamayang ho tla banang le moo eleng horeng ba tla kopana teng hore ba tle ba kgone hore ba nkuwe ba nto nka leeto. Sena se etsiwa ka lebaka la ho save-a nako, botsotsi, ho etsa bonnete ba hore ka hare ho toropo ditsela ha di hantle. So ho etsetswa hore bese ya mmasepala e se ke ya senyeha hobane setjhaba se ka tloha sa e otla ka majwe ka baka la kgatello ya maikutlo tlasa se itseng. So ke ka lebaka la, ke ka lebaka leo honang le di-pickup spots kapa hona le dibaka tse hlauwang moo batho ba tla nkuwang teng hore ho nto tsamauwa.

Batho ba santsaneng ba rata ho tsamaya ka dibese ho nka maeto a malelele. Nka ba kgothaletsa hore ba tsamaye ka sefofane hobane leeto la sefofane le batla le potlakile moo eleng hore o ka kgona ho ya toropong e itseng wa ba wa kgutla hona tsatsing leo. Ke ka etsa mohlala jwalo ka ha nna ke dula mona Johannesburg, nka kgona hore ke ye kwa Durban-e. Ka hora tse pedi feela ke be ke fihlile. Hape ke hora tse pedi hape ho kgutlela morao, le ha ele hore ho ya ka nna ke feel-a hore boleng ba teng bo phahame. Mara ke dumela hore ke tsela e ntle ya hore o nke leeto le lelelele ho save-a nako, ho etsa bonnete ba hore o fihla moo o lebileng teng letsatsi le sa tjhabile.